Inaka kusisembatho esembathwa babantu, esihlala emhlana sehle ngawo siyokufika eenyaweni, kuya ngesigaba somuntu bona ukwisiphi. Inaka kusisembatho esenziwa ngesikhumba, ziyahluka kufaka hlangana ukwenza ngesikhumba sekomo, abanye benza ngesikhumba seduba, abanye benza ngesikhumba sekokoni nofana imbuduma njalonjalo. Inaka kusikhumba esakheke njengengubo uthi nawusivunulako usibeke emhlana sehle nomzimba sitjhinge enzasi.

Iphotho kusisembatho esivunulwa bomma esihlala qitjhe njenge-apron ngelimi lesiyeni. Kusisembatho esivunulwa bomma basivunula ngaphambili, sisitha umzimba womuntu wengubo ngaphambili ukusuka edinini ukwehla. Iphotho yenziwa ngesikhumba bese yenza bona idlule amadolo, iphotho akukafaneli ibe ngehla kwamadolo, ngombana umuntu owendileko akukafaneli aveze amadolo.

Iphephethu kungenye yevunulo evunulwa babantu bobulili babomma, kodwana yona kuyivunulo efakwa bantazana. Kuyivunulo evunulwa ngaphambili, ivala umzimba womntazana ukusuka edinini ukwehlela eenyongeni. Kuyivunulo esitha umuntu umzimba ngaphambili.

Ibhetjha kuyivunulo eyenziwe ngesikhumba, yivunulo evunulwa babantu abanobulili bobudoda. Kuyivunulo eyenziwe ngesikhumba, isikhumba esisitha ukusuka edinini ukwehlela emadolweni. Kuyivunulo eyenziwe ngesikhumba sasikwa, saba mimida eminengi eyehlako kodwana ibuya iyasitha ngaphambili bona umuntu angaboni bona ngemva kunani kwaso. Kuyivunulo evunulwa babantu iingaba qitjhe zoke zabantu bembaji, kuyivunulo esitha umuntu ngaphambili. Yivunulo yabobaba ukwehla.

Isithimba kuyivunulo evunulwa babantu bengubo, ivunulwa mathelerina nabomma neenlukazi. Isithimba kuyivunulo evunulwa babantu engibatjhoko laba bayivunula ngemuva, isitha amanzinzo eenyaweni. Kuyivunulo eyenziwe ngesikhumba sembuzi. Isithimba sakheke njenge-apron kodwana yenzelwe bona ihlale ngemuva isithe amanzinzo ukwehla.

Itjorholo ngilokhu kwevunulo yabomma ehlukileko kunephotho. Itjorholo kungenye yemvunulo zabomma eqitjhe ifane nephotho, zombili zijamele isigaba sinye begodu umnqopho wazo uyafana. Kodwana itjorholo yenziwe ngendlela ehlukileko iba yidanyana, yenziwe ngesikhumba esitjhukiweko begodu esikhathini esinengi ivunulwa bogogo abadala.

Iporiyana kusikhumba esivunulwa bobaba abathetheko namaqhegu athetheko. Iporiyana kusikhumba esihlala esifubeni sehlele enzasi, ezinye ziyafika-ke emadolweni ezinye ziphelela emathunjini kuya ngesilwana osivunulileko. Iporiyana ihlala njenge-apron emadodeni, ngombana ihlala esifubeni isitha isifuba sendoda namathumbu waso. Kuyivunulo engavunulwa ngabanye abantu kodwana ivunulwa madoda athetheko kuphela.

Amapatlagwana kuziinyathelo ezivunulwako ezenziwa ngesikhumba esiqinileko. Bese-ke esikhathini sanjena abantu sele bakghona nokuwenza ngama-rubber nofana ngamatayere. Kumanyathelo aqinileko tle athandwa ukuvunulwa lokha abantu nabavunule izembatho zabo zesikhabo. Amapatlagwana kuziinyathelo ezenzeke ngendlela ehlukileko isikhathi esinengi abanengi bawabiza bona mancaphsi. Ngiwo amapatlagwana avaleke ngaphasi kodwana ngaphezulu avulekile mumoya.

Umtjhotjho kusikhumba esithwalwa ehloko, sithwalwa babantu abaduna. Umtjhotjho kusikhumba esenziwako kulinganiswe nehloko yomuntu bese siyabotjhwa. Kusikhumba esenziwako kuya nangokubona umuntu ubelethwa sibongo siphi, abanye kuneenlwana abazithwalako kufana nezingwe namadzibha nokhunye. Umtjhotjho kungenye yevunulo ekungakafaneli bona umuntu nakavunulileko isalele, ngombana kulitshwayo lokobana lo mumuntu omduna.

Irhabi kungenye yevunulo evunulwa bentazana. Irhabi livunulwa bantazana, lihlala ngaphambili ukusuka edinini ukwehlela enzasi kodwana alidluli amadolo. Irhabi uzolibona ngokuba nemitjana eyehlako. Ibaminengi, iba mhlotjhana isitha ngaphambila ezithweni zomntazana.

Isikotjhi kungenye yevunulo evunulwa bantazana. Iqitjhe ifane neskerde kodwana yona uziphuthela ngayo njengethawula. Kuyivunulo elinganiseka nesikerde, ifika ngehla kwamadolo kancani.

Umdzegana ziinrholwani ezingasidege zidweni, ubudweni bakhona ungabulinganisa nabo ngendlana. Ziinrholwani ezingasibudisi begodu zilula, zincani.

Umnayilani kungenye yevunulo evunulwa bobaba eenyaweni, emlenzeni ukusuka edolweni ukwehlela enzasi. Ngelimu lesiyeni singathi umnayilani kuma-gats ngombana isitha umlenzakho ukusuka edolweni ukwehla. Ekulimaleni mhlamunye lokha nawugijimako. Kuyivunulo ebaluleke khulu endodeni ngombana ivikela iinyawo zakho ekulimaleni.

Umgari kuyivunulo eyenziwe ngeemncamo. Esikhathini esinengi ibamide. Ivunulwa bomma nabagida igwabo. Kumncamo owenziweko wabamide. Uyithwala ehloko yehlele eenyaweni. Kuyivunulo evunulwa bomma, isikhathi esinengi bayivunula lokha nakuwele ingoma. Kungiyo into ebayithwalako netjengisako kukobana umma loyo uyisele ngakwakhe.

Umadalanyana kuyivunulo ecitjhe ifane nesikerde kodwana kuyivunulo esuka, emahlangothini womabili ngesinceleni nangesidleni isitha ngemva amanzinzo ukwehla. Kuyivunulo esikhathini esinengi yeyenziwa ngesikhumba bese iyasikwa ibe yifitjhani. Ihlotjiswe ngemincamo nokhunye. Kuyivunulo evunulwa matlawana nabancazana kunabo.

Umbalo yingubo ekhethekileko esinzweni samaNdebele. Kuyingubo enemibala eyehlako, yingubo evunulwa babantu esele badlulile esikweni. Kulitshwayo elikhombisako kobana umuntu lo sele alenzile isiko lekhabo isiko lesiNdebele.

Unokhethwabo yinto yinye nombalo. Unokhethwabo kusese ngiyo ingubo le litshwayo kobana umuntu lo sele adlulile ngesiko lesiNdebele. Kuyingubo elitshwayo begodu iligugu emaNdebeleni ngombana iveza okunengi yamaNdebele begodu inemibala ekhona emgwalweni yamaNdebele. Ibalitshwayo elipheleleko elijamele isiNdebele.

Umtshurhwana yingubo encazana begodu elula. Efakwa bomma, bayifaka emahlombe. Kuyingubo esingatjho kobana ijamele yingubo elitshwayo lokobana umuntu loyo uthethwe.

Inaka kusisembatho esivunulwa madoda, esihlala emhlana, esenziwe ngesikhumba. Kusisembatho esihlala qitjhe njengengubo emhlana wendoda kusisembatho, esisuka phezulu emahlombe sehlele enzasi emlenzeni.

Iphotho kuyivunulo ekhethekileko yabomma, kuyivunulo evunulwa bomma ngaphambili esitha izitho. Ivunulwa bomma ebathethweko begodu kuyivunulo esuka edinini yehlele emadolweni, isitha amadolo kancani.

Iphephethu kuyivunulo evunulwa bantazana, yenziwe ngesikhumba esiqinileko. Ivunulwa ngaphambili, isuka edinini yehlele emadolweni, ibangehlanyana kwamadolo. Kuyivunulo ebonakala ngokuba iqine ibangehla kweenrholwani zomntazana.

Ibhetjha kuyivunulo eyenziwe ngesikhumba evunulwa babantu abasesigabeni sokugwaba, ukwehla. Kuyivunulo eyenziwe ngesikhumba, engavunulwa babantu abasikazi kodwana ivunulwa babantu abaduna bodwa. Kuyivunulo evunulwa edinini, esitha umuntu ngaphambili nangemva, isitha izitho.

Isithimba kuyivunulo eyenziwa ngesikhumba, elenga ngemva ukusuka edinini yehlele enzasi eenyaweni. Kuyivunulo evunulwa bantazana ukukhuphuka kuya kibomma. Kuyivunulo eyenziwa ngesikhumba esitjhukiweko begodu uzoyibona ngokuthi ilenge ngemva ebantwini abasikazi.

Itjorholo kuyivunulo evunulwa bomma abendileko, ayivunulwa ngangunoma ngubani. Kuyivunulo elitshwayo ukobana umuntu wendile begodu kuyivunulo esitha izitho zabantu abasikazi tjha abathethweko.

Iporiyana kusikhumba esivunulwa madoda athetheko. Kusikhumba esihlala esifubeni, sehlela enzasi edinini. Kusikhumba esilitshwayo kobana umuntu loyo uduna, kumuntu othetheko.

Amapatlagwana kuyivunulo evunulwa eenyaweni, evikela iinyawo kobana zingahlatjwa mameva nokhunye. Kumapatlagwana ngombana enziwa ngesikhumba esiqinileko ngaphasi bese kuthi ngaphezulu yenzelwe imitja ukobana umuntu abophe kobana isikhumba esiqinileko lesi esingaphasi, singasaleli phasi umuntu nakakhambako.

Umtjhotjho kuyivunulo evunulwa babantu abaduna. Ivunulo yakhona yenziwe ngesikhumba begodu uzoyibona ngokobana umuntu nakayithweleko ngaphambili kube ngathi inomsidlana.

Ibhengela kuyivunulo esikhathini esinengi eyenziwe ngegolide, evunulwa ezandleni ezinye zivunulwa emkhonweni. Ibhengela ayikhethiseli kobana uduna nofana usikazi, kuyivunulo evunulwa ngiwo woke umuntu.

Amanambasikhambe kumanyathelo avunulwa khulukhulu mathelerina, esikhathini esinengi mateksana amhlophe.

Amacici kuyivunulo efakwa eendlebeni. Umuntu uthunjuzwa iindlebe bese amacici angena lapho. Amacici uzowubona ngokuba sendlebeni, amanye alenga ukusuka endlebeni ehlele emahlombe.